Kubalulekile isithuthi esithutha isivuno ukuba sicoceke ngoba xa singacocekanga izakwenza isivuno naso singacoceki. Isivuno esingacocekanga singamashokala, singamosha nempilo yabantu abazositya.

Kubalulekile ukuthi amaxabiso amafutha esithuthi osisebenzisayo as umlimi okhasayo uwafake xa usenza amaxabiso wezivuno nezityalo ozazithengisa, ngoba ukuba ubiza amaxabiso aphantsi kwizivuno zakho uzawubethakala ungabi nayo imali yokukwazi uba namafutha kwisithuthi osisebenzisayo. Ukuze ubone ingeniselo yakho funeka ukwazile ukuthi udibanise imali oyityalileyo kwishishini lakho nemali yozokwazi ukuthi abantu bafikelele kuyo ukuze bathenge ezawukwazi ukuthi nawe ibuye nale ubuyisebenzisile ekungeniseni ishishini.

Ukufuya kweenkomo ezilalini yinto elungileyo ngoba iinkomo ziza neento ezininzi. Uyakwazi ukuthengisa inyama yenkomo efileyo, uyakwazi ukuthengisa inkomo ubuqu isaphila, uyakwazi nokuthengisa ubisi lwenkomo. Yindlela yokwenza ishishini elungeleyo umphakathi, kulungile ukufuya iinkomo ezilalini.

Imveliso kwezolimo iyawathoba amaxabiso okutya. Xa abantu bekwazi uzilimela iziqhamo bavune ukutya abakudingayo, iyaluhlisa ixabiso lokutya.

Iinkukhu zakho funeka uyazi uba zinendawo yohlala. Loo ndawo leyo funeka uyazi ukuba icocekile. Yindawo apho okwazi nokuba ukwazi uzinika ukutya, iinkobe, ukwazi nokuba nazo zibe nendawo yokuthi zidlaladlale zibaleke. Funeka ibe yindawo apho zinokwazi ukuthi zikhulele kakuhle kuzo, ebiyelweyo.

Ijem iyathandwa kakhulu ngabantwana, iyathandwa kakhulu nangabantu abadala. Xa uzawukwenza ishishini lokuthi wenze ijem, ungakwazi uthengisela izikolo, uthengisela abantu ukuthi benze iilantshi zasemisebenzini, wonke umntu uyayithanda ijem.

Xa kuthethwa ngolimo oluphilayo i-organic farming ndiye ndikhawuleze ndicinge ngolimo apho kungasetyenziswa khona ii-chemicals ezinothi zimoshe umhlaba. Ndicinga ulimo apho kusetyenziswa izinto zendalo ukuncedisana ukuba zikhule izityalo, umzekelo, umhlaba ilanga kunye namanzi izinto apho ezingasoze zimoshe izityalo ezo.

Izinambuzane ezifana nooqongqothwane iinyosi kunye neempukane ziyakwazi ukumosha izilimo zakho. Kubalulekile ke ufumane indlela yokuba kubekho indlela yobhebhetha izinambuzane ezifana nezi ezityalweni zakho.

Kubalulekile njengomfama ukuba ubisi lakho ulugcine kwindawo ebandayo, indawo enomkhenkce ukuze lingazukhawuleza lijikile libe ngamasi. Ungasebenzisa ifriji, ungasebenzisa i-ice, kodwa uyazi uba ibisi lakho lihleli kwindawo eyomileyo, ebandayo.

Andinokwazi uba nguye umfama wentsango. Ngoba intsango, ewe, inako ukulunga kodwa inako ukumosha isizwe. Ininzi labantwana alusebenzisi intsango njengendlela ebekufanelwe isetyenziswa ngayo. Iyenza loo nto leyo ukuba kubekho ulutsha oluninzi oluxhomekeke kusebenzisa intsango njengesiyobisi.

Urhulumente waseMzantsi Afrika kubalulekile ukuba aqhubekeke exhasa ngemali isebe lezolimo nokufuya ngokuba abantu abaninzi eSouth Africa abasebenzi, imisebenzi inqabile. Eyolimo neyofuya ziindlela zokwenza impilo kubantu abaninzi, urhulumente bekufanele uncedisana nemizamo yabantu xa bezama ukuziphuhlisa. Loo nto leyo iphela iphuhlisa nelizwe kuphela.

Umbona uyathandwa ulinywa ezilalini, ithi loo nto unqabile ezidolophini. Xa abantu befuna umbona ezidolophini bawufumana ngamaxabiso aphezulu kwiivenkile ezithile nezithile. Njengomlimi wombona ungenza ishishini lokuba uthuthele abantu abasezidolophini xa uwuvunile ukuze bathenge umbona wakho njengokuba enqabile ezidolophini.

Ukulima kubaluleke kakhulu ukuncedisana nabantu ukuze babe nemisebenzi. Umhlaba akazilimi, ukuze kulinywe yenziwa ngumsebenzi wabantu. Ithi loo nto leyo kubakho abantu abasebenza umhlaba ukuze bakwazi ukuvuna, ukuze bakwazi uthengisa, ukuze bakwazi ubeka isonka etafileni. Neendawo ezo kuthengiselwa isivuno kuzo uyakwazi uthi ungumlimi use kwiivenkile izivuno zakho apho nalapho kukho abasebenzi abazawuphela bethengisela abantu. Aba basebenzi basezivenkileni nabo umsebenzi wabo kungenxa yoba uvunile ubulimile bakwazi ukuthi nabo kwiivenkile abakuzo bathengise isivuno sakho.

Apha eMzantsi Afrika kukho imithetho, imigomo ekhombisayo abaphathi bemisebenzi ukuba abasebenzi baphathwa njani na. Ukuba ndingumphathi wasefama fanele mna ndiyazi ukuthi le mithetho ithini na for abasebenzi bam, ukwenzele ndizokwazi ukuthi yonke into ndiyenza ngendlela. Into yokuqala endinoyenza kukuba ndizifundise imithetho ye-labor employment yaseMzantsi Afrika. Ndidlulele apho ndithethe nabasebenzi bam ndibabuze.

Iimbotyi ezinkonkxiweyo ziyakwazi ukuhlala ixesha elide zingaboli, kungenxa yoba inkonkxa le izigcinileyo ikhuselekile. Kusetyenziswa inkonkxa evalekileyo, inkonkxa engekho shushu, ithi ke loo nto leyo ukutya oku kupha phakathi kuyakwazi ukuhlala ixesha elide kunokutya okuvulelekileyo.

Xa kukho i-lockdown eMzantsi Afrika abantu abavumelekanga ukuba behla besenyuka ngaphandle kwezindlu zabo. Xa usiya evenkileni uyothenga funeka uzikhusele nokuba yintsholongwane. Abantu abaninzi bahleli ezindlini, kulungile ke ukuba uthenge ukutya okunkonkxiweyo oza kulasta ixesha eli uzabe ukwi-lockdown, ngoba ukutya okungavalelwanga buzawukhawuleza kubole. Ukutya okunkonkxiweyo ungakwazi uthenga kangangoko oza kudinga ngeli xesha uzabe useluvalelweni ungakwazi ukuya uyothenga ezivenkileni rhoqo.